Dibanka di ka tswa di sekaseka maemo a sekolo, ba tsaya karolo ba karata ya sekolo, le kgotsa bone ba anelwa ba e leng gore ba go tshwanelwa ke go dirisa karata eo, mme morago ba lebelele karolo ya sekolo, gore sekolo se mo maemong a a ntseng jang, se wela fa tlase ga mogokgo yo o ntseng jang, e be gape morago sekolo se ebe gape dibanka di sekasikise go batla go itse gore, ledi le le ka tsenang ka kgwedi, kgotsa gone ka ngwaga mo sekolong, le ya go dirisiwa ke mang go dira eng.

O tshwanetse go tila diphoso, tsa go dirisa madi phetelelo, mme morago wa dirise ka tshwanelo, segolobogolo thata jang mo dilong tse di botlhokwa, e be gape, o iphokotsa mo dikolotong tse di feteletseng, gore tsela ya gago e kgone go tsamaya sentle ya kopo ya karata ya sekoloto, mme morago o iphokotsa mo dilong tse di seng botlhokwa thata.

Ka gonne ko bofelong o tlile go feleletsa o patala sekoloto se se sa feleng, mabapi le go palelwa ke go tlhaloganya melawana, le ditumalano tsa karata ya sekoloto, seo se tlile go tsenya mo mathateng a gore, ledi la gago lotlhe le o le amogelang, o patale karata ya sekoloto ka lone, gonne, o sa bala melawana, le go tlhaloganya sentle sentle se se diragalang ka karata ya sekoloto.

Go botlhokwa thata go tlhaloganya sengwe le sengwe ka ga karata ya sekoloto, ka gonne fa o sa tlhaloganye sengwe, wa go feleletsa o itseng ntse mo sekolotong se se sa feleng, ka jalo go botlhokwa, gore o itse ditumalano, melawana, le maemo, gore o seke wa boelwa, ke dikgato tse o sa tlhaloganyeng, ele ka gonne o dirile diphoso, ka jalo se se tlhoka gore, o nne tsebentlha, le go tlhaloganya ditumalano, ke ga karata ya sekoloto.

Gantsi thata morokotsong, wa go bula sekoloto, go balwa ledi lo le amogelang ka kgwedi, gore o kgone go itlhelela ledi leo, la sekoloto, le o le batlang, mme e seke ya nna bonnye, jwa madi a o a batlang go a kolotisa, e le ka jalo, gore o seke wa feleletsa o palelwa ke go a patala, morago.

O tshwanetse o akanyetse, ko pele, gore wa go patala sekoloto ka mokgwa o o ntseng jang, mme morago o ikgopetse gore, e e, a ke ka fa o sa kgone go patala sekoloto, wa go dirisa eng, gore o kgone go se patala morago, a ke ka wa go dirisa ntlo lehalahala ya gago, kgotsa koloi ya gago, kgotsa wa go patela ka kamogelo ya ledi la gago la kwa tirong.

Fa o na le histori mo kadimong ya madi wa go feleletsa o sa kgone go ka newa sekoloto gape, ka gonne o le bogwaba go pateleng dikoloto tsa gago, mme ebile o ka se tshepagale go ka newa sekoloto gape, mme se o ka se dirang ke go dira gore o patale dikoloto tsa gago, ka nako ke go itlwaetsa le go amogela, gore, fa o dira sekoloto o e tsenya mo molatong e seng kana ka sepe.